Kuyofuneka ukuba kubekho umntu otolikayo.

Akubonisi bunkenenkene. Into engenziwa kukuba mhlawumbi emisebenzini apho basebenza khona kubekho abantu abafana nee-social worker abangakwazi uthetha nabo.

Ndamphendula ngokuba andikholelwa kwizinto ezinjalo.

Ukungabikho kombane yenye yezinto ezenza ukuba kubekho imililo.

Mna ndancedakala lunyango lwasesibhedlele ngoba izinto zesiNtu zona zifuna ukholelwe kuzo ukuze zikuncede.

Into yokuba ufumane uncedo lwezengqondo izokunceda kakhulu ukuze ukwazi ukujongana nale meko unayo ngoba xa uyivalele ngaphakathi izohlala ikutya.

Ewe, ndakhe ndadibana naye futhi waba luncedo kakhulu ngoba wayewuthanda umsebenzi wakhe, ebathanda nabantu. Wabanceda kakuhle abantu kakhulu.

Ndicinga ukuba ndingamkhapha ngokumsa ekliniki ayofumana uncedo khona ngoba ezikliniki kudla ngokubakho ama-social worker anceda abantu. So, kungafuneka ukuba ndimcede, ndimkhuthazele ukudibana nonesi okanye ugqirha.

Ndicinga ukuba mna xa kungabakho imiyalezo emane ingena ezifowunini zabantu echazayo ngesifo okanye ngamayeza ancedayo, abantu bangaba nalo ulwazi lokuqonda ukuba ukugonyo lubaluleke kangakanani na.

Umyeni kakanina wam wafumana ukugula esemsebenzini esebenzisa kwindawo eyenza ipetroli. Zange walufumana uncedo. Kwathiwa unengxaki yamaphaphu wade wabe uyasishiya emhlabeni.

Mna ndicinga ukuya rhoqo ekliniki, kuko ekunganceda ngoba oonesi okanye oogqirha ngaboa bangabona iyeza elimfaneleyo umntu nokubona inkqubela phambili kwelo yeza okanye balitshintshe bamnike elinye if uba alimsebenzi elo bamnike lona.

Ngokubona kwam, kwezinye iikliniki abantu abakaphatheki kakuhle konke konke. Isekhona ingxaki esafuna ulungiswa. Amanesi wethu ngathi awanavelwano ngabantu abagulayo.

Ngokubona kwam, hayi umahluko hayi, awukho kangako. Hayi. Ngoba, hayi, uncedo luza kancinci.

Ngokubona kwam mna uba urhulumente wethu angathi kuloo ndawo ivelelwe yingxaki kuqashwe bona abantu aba balapho izinto zingahamba ngoku khawuleza kunokuba kuqeshwe abantu abakwezinye iindawo ukuze bazokunceda kwenye indawo. Ukuba kungaqashwa bona abantu aba-arawundi kuloo ndawo abakufutshane abahlala apho uncedo kungakhawuleza. Izinto zingahamba ngokukhawuleza.

Ekuphelisweni kwee-mask, ewe, zona ndandifunda uba ipheliswe because yayingathi indivala umphefumlo. Kodwa ngoku ndandisendiyiqhelile. Ngoku ngeli xesha zipheliswayo, ngoku yasuke yangathi ngoku ndiyagodola, ikhona into engathi iyashota apha kum ebusweni bam ndingayifakanga.

Ayikwazi ukuyizalisekisa injongo yayo le nto ngoba kaloku ibifanele uba kuthe xa kokungeniswa le nkqubo yokuba abantwana bazotya ezikolweni, ifanele uba urhulumente uye wajonga ukuthi na zikhona na iindawo ezifana nekhitshi, khona na indawo yobeka ukutya na. Ngoba ngoku kusokola bona abantwana ngoba ibifanele uba ithe xa kuqaliswa le nkqubo kwabe kujongiwe. Uba awekho amakhitshi kube khona noba zi-mobile kitchen ke, iindawo ezicocekileyo ezibeka ukutya, iindawo ezingenamanzi empompo. Kwenziwe isiqinisekiso soba kukho noba ngamatanki ke okubeka amanzi, noba ziiJojo tank kubekwe amanzi abantwana babe namanzi acocekileyo.

Ndingabalekela kumzi okufutshane ndikwazi ucela uncedo nokuba yifowuni ndifowunele iambulensi okanye ndicele umntu onemoto ukuze azomlandela ambalekise esibhedlele.

Ukusweleka kumntu akulolishwa okanye ubumnyama. Kusube kufike ixesha lakhe lokuba adlule emhlabeni, ke ngoku asifani ke singabantu asikholelwa kwizinto ezifanayo. Abanye abantu bakholelwa ekuthini umntu xa eswelekelwe funeke ahlanjwe, asuwe isimnyama kanti ke abanye bakholelwa ekuthini kufike ixesha lokuba adlule emhlabeni. Umkile ke akukho nto yenziwayo kwabanye abantu.

Ndicinga ukuba abantu sibenolwazi oluphangaleleyo ngesifo se-high blood pressure. Ngoba edolophini ezilalini kuyafana, abantu bayayihamba eklinikhi bayazitya iipilisi zabo ze-pressure. So, andiboni mahluko ungako.

Ndicinga ukuba mna abantu abaninzi kukuba bayakholelwa emayezeni esiNtu. Ke ngoku xa kuvela umntu esiza neebhotilana ethengisa ezi bhotilana zamayeza kuthiwa ayanceda, umntu kube lula uba makayithathe ayisebenzise engayinikwanga ngugqirha ngoba uyakwazi usebenzisa namayeza esiNtu. Kanti ke umntu okholelwa kugqirha kuphela akukho lula uba angawasebenzisi amanye amayeza.

Ndicinga ukuba mna abafana benziwa luxinizelelo lokuba umntu kufuneke ejonge ikhaya, umntu xa efumana nje umsebenzi sekujongwe kuye, yonke into seyijongwe kuye. Xa kuphela inyanga umntu sefowunelwa uba, heyi ungalibali ubani ucele into ethile, ubani akanzihlangu, ubani akananto ethile. Ngoku loo nto leyo ibafakele uxinizelelo olukhulu kakhulu. Yiyo loo nto uzofumana ixesha elininzi bayasela kakhulu.

Inkulu kakhulu indima edlalwa ziinkonzo zoluleko ngoba bayakwazi ukuthetha nabantu baqinisekise abantu ukuba bakhuselekile. Umntu akwazi uthetha ngengxaki yakhe. Umntu akwazi unikwa ingcebiso zokuba xa kunje kufuneka enze ntoni ukuze umntu angazibhaqi enyamezele into engekhoyo.

Ndicinga mna kufuneke umntu okhubazekileyo aye kwagqirha azokwazi ufumana incwadi kagqirha eqinisekisayo ukuba ukhubazekile akakwazi ukuba angasebenza. Andule ke ngoku ukuya kwiiofisi zikaSASSA akwazi ukubhalisa imali yesibonelelo.

Ndicinga mna ukuba i-post partum depression kuxa umzali mhlawumbi ezibona engakwazi ukubonelela umntwana wakhe okanye edikwa mhlawumbi ngumntwana, ndicinga kanjalo.

Ndingabachazela ukuba bangawusebenzisi umlilo umetshisi kungekho mntu mdala ujongileyo, kwaye ukuba ngaba usebenzisa into yombane enze isiqinisekiso sokuba uyayicima futhi uyayikhupha kwaseplagini intambo.

Amayeza angekho semthethweni ayikho into ayinyangayo. Kusuke apho ongeza nje izifo ebantwini. Ngoba andikafuni mani mntu okhe wathi, mna andisenayo i-blood pressure okanye andisenayo iswekile liyeza lindincedile. Awancedi la mayeza lana.